Tse ko godimo tsa data di re ama gampe gobane ga re sa kgona le go ka search-a ditiro mo go di-social media gobane data ya gone e fela ka pela.

Nna ke dirisa data ya VPN yona ke unlimited. E fetsa kgwedi, mme ke patela one hundered and fifty ka kgwedi.

Ke berekisitse data ya go feta five hundred gig, mme yone ga o e nyaka o ka e khumana ko go Telkom.

Nka rata go khumana thirty gig, mme yone e tsene ka di-one tsa kgwedi e nngwe le e nngwe.

Five gig e tla dira gore tshedimoso e tsamaye ka bonako. E tla dira le gore inthanete ya gago e kgone go ba le lebelo.

Ke tla mmotsa gore data e tsengwa ka star one two three if o berekisa Telkom. Mme ge a batla go e dirisa o tlamehile a bule data, data ya gage tlamehile e be on.

Go netefatsa gore data ya ka e bolokegile ga ke dirise Facebook, Twitter le yone TikTok. Ke e dirisa go nyaka tiro fela.

Ga ke ile lebenkeleng, ke reka moya mme ka go fetosa data gobane ge o dira ka ona mokgwa o o fumana data e ntsi, o kry-a le airtime ya mahala.

Go na le seo re se bitsang gore ke hotspot mo founung, mme ke tla berekisa yone gore le ene a kgone go ba le data mo founung ya gagwe, a kgone go romela email-e. Goba ke tla mo direla transfer, go na le option a go transfer-ela motho data.

Data yona e ka ba botoka kudu ge re ka e khumana gobane ga e fele. O tla kgona go romela di-CV tsa gago kgwedi yotlhe.

Ee, e siame go ka dirisiwa ke baithuti gomme ge ba e dirisa go dira dilo tsa sekolo.

Ka gore AI e ama dithuto tsa rona ka tsela e e leng maleba gobane ga go se e sa se tsebego e tsheba dilo kamoka gomme go tla ba kaone go kwala di-assignment.

Thekenoloji e dirile gore re kgone go latlhela di-CV tsa rona ka di-email-e go na le gore re ye ko difemeng. Go le jalo re kgona go send-a di-CV tsa rona ka bo LinkedIn-e, SA Youth. Re save-a madi a mantsi e le tota, a transport.

Thekenoloji e gola gobane batho ba le bantsi ba e dirisa gomme e re fokoletsa moshomo.

Metšhine ya thekenoloji e kgona go hemisa motho ya mo dira gore a fole. Mme se motšhine e sa kgoneng go se dira ke go fa motho maele.

Botlhale ba maitirelo ga bo kitla bo tshwana le ba batho gobane ba batho bo dirilwe ke Modimo, re tswetse le bone. Mme ba maitirelo bo ka tla ba fela mo tseleng.

A ba maitirelo bo amile matshelo a batho a bantsi ka gore ne ba kgona go berekela ko gae, ne ba kgona go dira di-work from home.

Di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng ga di farologane ka yone tsela e go gobane di a tshwana.

Batho ba bangwe ba boifa go dirisa botlhale ba maitirelo gobane o ka tlwaela go dirisa botlhale ba maitirelo gomme o lebetse gore le wena o na le botlhale ba gago, mme wa feleletsa o palelwa ke go inaganela.

Didiriswa tse di botlhale di re fa phuthulogo mo malapeng a rona. Tsone ke bo air fryer, smartphone, watch.

Didiriswa tse di botlhale di tla tswelela go feta jaana tsela e re tshelang ka go yone gobane tsone di tseba dilo ka moka le mešomo di tla feleletsa di re tseela tsone.

AI ke yone e le botlhale gobane e kgona go go fa dikarabo ka moka. E kgona go go fa le tse wena o sa ditsebego, e tla go makatsa.

Ke nagana gore ditiriso tse di botlhale di tla ama madiro a a farologile go a a jaaka tlhokomelo ya boitekanelo, thuto le dipalangwa ka tsela e e seng ya maleba. Gobane batho ba le bantsi ba tlo tlhoka mesebetsi, ba ka sa sebetse ka baka la gore thekenoloji e tla be e dirile gore batho ba kgone go palama. Go palama dibese go sena mootledi, e ke otlela yona mo.

E tla ama kgwebo ya lefatshe le lotlhe ga botse gobane re ka se sa sokole ge re batla go bolela polelo e nngwe. O tla bo o tseba gore o na le Google, o tla isa ko Google gomme ya go fetolela go polelo e nyakago go e bolela. Go tla ba bo kaone.